Le fa go tsamaya ka dinao go le molemo mo boitekanelong jwa motho, ga se selo se se tlwaelegileng mo lefelong le ke nnang mo go lona. Bontsi ba batho mo lefelong le ke nnang mo go lona, ba na le dikoloi tsa bona, ba ba ntsi ba dirisa ditekisi, mme ba bangwe ba dirisa dilo tse di bitsiwang di-Uber.

Go tlatsa baagi phetelela, go kotsi thata gonne fa go ka diragala gore gonne le kotsi ya sejanaga mo tseleng, go tla bonagala go ka lemala batho ba le bantsi kgotsa batho ba le bantsi ba ka loba matshelo a bona. Ebile gape, di-company tsa di-insurance-e, di na le go gana go duelela fa go na le kotsi mme fa ba dira dipatlisiso go a bonala fa o tlotse melao ya tsela ka batho ba o tshwanetseng gore o ba pagamise.

Fa go ne go ka nna le baeng mo tulong e ke dulang mo go yone, ya Soweto. Ke ne nka batla tekesi ya batho ba le 'some le botlhano, e nka ba tsamaisang ka yona ke ba ise mo lefelo le le tumileng tota fa go neng go nna moporesidente wa rona wa pele, ntate Nelson Mandela. Lefelo leo, le bitswa Vilakazi Street, mo ntlo ya Rre Nelson Mandela e leng gone, mo batho ba kgonang go tsena, ba lebelele, ba ithute ka ga rre o, ntate Nelson Mandela. Ebile, go na le mafelo a mantsi a bojelo, batho le gone ba ka kgona go reka dilo tse dintsi tsa Aforika Borwa, tse ba ka kgonang gore ba di tseye ba boele ka tsone ko dinageng tsa bona.

Monna, a o a gafa! A o a itse gore go tsaya baesekele eno go kgoreletsa mong wa baesekele go ya tirong, gonne o e dirisetsa go ya tirong. Ke founela mapodisi gone jaanong, ba tle go go tsaya ba go tswalele, gore le ka moso fa o tswile kwa tronk-ong, o itse gore se e seng sa gago, ga o se tshware gotlhelele.

Leeto la bese le ka diriwa monate ke batho ba di-company tsa dibese, fa ba ka fana ka dilo di le dinnye fela tsa goja, tse di tshwanang le dikukunyana, dimonamone le metsi, gonne batho ba bangwe ga ba na madi a gore fa bese e ema kwa mabenkeleng ba kgone go ithekela, segolobotonna gonne mabenkele ano mo tseleng a na le gonna tlhwatlhwa e kwa godimo tota. Beng ba dikhamphane tsa dibese ba ka thusa le ka go fana ka dikobo, gore fa go simolola go nna tsididi re kgone go ikapesa, ruri re ka itumela thata fa beng ba dikhamphane tsa dibese ba ka re direla molemo o.

Go nna teng ga dibese tsa maemo a kwa godimo, go tsile go ama bapalami ba dibese tseno tsa maeto a maleele mo potleng, gonne di-ticket-e tsa dibese di tla tshwanna go tlhatlhosiwa. Dikhamphane tsa dibese tseno, di ka nna di a loba bapalami, gonne fa di-ticket-e di tlhatlosiwa, bapalami ga ba nne ba kgona go duela. Beng ba dikhamphane tsa dibese ba ka leka go tsenya dilo dingwe tse di tshwanang le bo go fa bapalami dijonyana, go ba fa dikobo le gore gonne le di-TV ka mogare ga dibese tseno, gore bapalami le bone dipeelo tsa bone di phuthologe di nne ditshweu gore se ba se dueletseng se na le boleng.

Ditlamorago dingwe tse di ka nnang teng fa diterene di tletse go gaisa, e ka nna dilo tse di tshwanang le bogodu. Mongwe ga go pitlagane a ka dirisa tšhono eno gore a tsenye letsogo la gagwe mo potleng ya gago, kana mo kgetseng ya gago. Go tlala thata ga diterene gape go ka nne gwa nna le matsapa mo bathong ba ba sa tshelang sentle, gongwe motho o na le bolwetsi jwa sukiri kgotsa gone bolwetse ba high blood, a tseiwa ke sedidi, mme a sa kgone go bona bodulo, go ka nna gwa etsagala gore motho o a idibale.

Fa nka ya tsaya leeto le lo leele ka bese, ke ne nka dira sa ntlha gore ke apare ditlhako tse di bofefo le diaparo tse di bofefo, gore ke se ke ka pitlagana ka mo gare ga bese. Ke be ke dirile gape gore ke tsenye mmino mo mogaleng wa me wa letheka, ke tle ke kgone go reetsa mo beseng. Ke dire le bonnete ba gore ke tsaya mosamo, gore ka nako e ke ikutlwang ke tshwerwe ke boroko, ke kgone go sama. Mme, ke tseye le kojwana e ke tla kgonang go ikapesa ka yona. Ke be ke tse le dilonyana tse di monate, tse di tshwanang le maungo le dimonamone, le dikukunyana tse nka kgonang go ikentsha bodutu ka tsona. Nka tsaya le buka kana tse pedi tse nka kgonang go e, di bala ga ke le mo beseng fa leeto le le lo leele.